Kgetlho la ntlha fa ke pagama sefofane, ke ne ka ikutlwa ke itumetse thata fela gape ke na le letshogo le le nnyane ka gonne e ne e le maitemogelo a ntlha ke pagama sefofane ke ne ke fofela kwa Cape Town mme ke ne ke itumetse go bona dithota, dithaba le lewatle fa ke le mo godimo ga maru.

Ee ke tiro ya me go ka pagama sefofane ka gonne ke rata go bona mafelo a mantle a kgakala le kwa ke dulang ko teng. Nka rata go pagama sefofane se se fofelang kwa Dubai ka gonne ke batla go bona mafelo a kgalang jaaka ditora tse di telele le mabenkele a magolo, fa nkabo ke le mongwe wa ba ba tshabang nkabo ke tshaba bokima jwa sefofane le ntlha ya gore se le kwa godimo mo semoyeng ka gonne seo se ka dira gore motho a ikutlwe a sa sireletsega.

Pele o tsena kwa Nigeria o tshwanetse go dira tse di latelang pele ga go fofa, o reka ticket-e, o tsaya visa, o neteletsa passport-o e sale nako, o tsaya setefikeiti sa bolwetse jwa moseterata se se itsagaleng jaaka yellow fever, o paka diaparo le ditokomane. Kwa Aforika Borwa boemelafofane goroga diura tse tharo pele, tsenya ditokomane mo lefelong la tekete, feta mo tlhatlhobong ya polokego, feta mo go laolwa passport-o, leta kwa kgorong ya sefofane mme o tsene. Kwa Nigeria fa o fitlha, feta mo go laolwa ga passport-o tlatse foromo, tsaya dithoto tsa gago mo lefelong la dithoto, feta mo tlhatlhobong ya dithoto, tswa mo boemelafofane.

Jaaka le nna ke le modirisi wa dibese, ke itumelela tiriso ya dibese mo toropong e ke dulang mo go yone ka gonne dibese di thusa batho ba dikobo tse dikhutshwane le bana ba dikolo le bone ba dirisa dibese go ya kwa dikolong. Selo se le sengwe fela se ke sa se rateng ka metsamao ya dibese ke gore ka dinako dingwe dibese ga ditle ka nako, dibese di kgona go tla pele go nako kana diatla morago ga nako.

Mathata ao ke kileng ka kopana le one jaaka ke le modirisi wa dibese ke gore ga se mabenkele a otlhe a e leng gore a rekisa karata eno e botlhale gape ka dinako dingwe o fitlhela metšhini ya dibese e sa bereke seo se pateletsa gore o feleletse o patela ka madi a gago gonne e sa kgone go dirisa karata e botlhale.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese o tshwanetse go nna le polokego, boitshwaro jo bo botoka le tlhokomelo. O tshwanetse go itse melao ya tsela, go tlhokomela bapalami le bese le go nna le bopelotelele. Bakgweetsi ba dibese ba thusa batho ka tse di latelang, ba ba isa kwa ditirong tse di farologaneng ka nako, go dira gore loeto lo nne le polokego le kagiso, go fokotsa mathata mo ditseleng, go thusa bapalami go ikhutsa pele ba ya ditirong.

Lebaka la gore dibese di tsamaye ka nako ke go netefatsa gore bapalami ba goroga ka nako kwa ditirong kgotsa kwa malapeng, ke go dira gore dithulaganyo tsa selegae le tsa bodiredi di nne bonolo, ke go fokotsa kgatelelo le mathata mo ditseleng, ke go netefatsa gore bakgweetsi ba dibese ba tshela melao ya tsela le gore polokego e bolokiwe. Fa bese e ka nkema ka dinao ke tshwanetse gore ke batle tshedimosetso kapa ke tlhoke gore ke tlhaloseditswe gore go diragetseng kana ke botse bao ba itseng ka dibese gore go diragala eng.